Anginankinga nokuthi abantu bangcatshwe besongwe ngezingubo, ngikubona kungeyona into eyinkinga ngoba indlela eyayisetshenziswa kudala ingakabibikho amabhokisi. Abantu bakudala, noma okhokho nomkhulu bethu, babe ngcwatshwa besongwe ngazo izingubo ngenxa yokuthi amabhokisi babengakwazi ukuwathenga ebiza kakhulu. Abanye amabhokisi ayengakabibikho nokubakhona ngezikhathi zabo. Angikuboni kuyinto embi noma kuyinkinga ukuthi abantu bangcwatshe basongwe ngezingubo,

Ngokubona kwami izinto ekufanele zinqume inani elifanele lona imali lelobola ukuthi umakoti lo olotsholwayo usuke efunde kangakanani nokuthi kuthathe izimali ezingakanani ukuthi afunde aphumelele. Kuphindwe kubhekwe nokuthi ukhuliswe kanjani, unayo yini inhlonipho, inayo inhlonipho yabazali bakhe, inayo inhlonipho yabantu abaseceleni bakhe. Nakho lokho kuphinde kuthathwe kubalwe ezinqumeni ezifanele.

Ngicabanga ukuthi isiko lokukhokha amalobola libaluleke kakhulu esikhathini samanje, ngoba lokhu kukugcina amasiko ethu akudala esakhula enziwa noma enziwa singakabikhona ngisho emhlabeni. Kubalulekile lokhu ngoba kukhombisa ukuhloniphana phakathi kwemindeni, kuphinde kukhombise uhloniphani phakathi kwalaba basuke bezoshada noma bezolobolana. Lokhu kugcina futhi kuhlanganise nemindeni, kuhlanganise namathongo emndeni bagcine sebe munye. Ingakho ukulobola kwenziwa ukuthi kuhlanganiswe amathonga omndeni nawo munye bagcine sebehlangene sebe munye.

Owami umcabango ngemishado emkhulu, uthi akubalulekile ukuthi umuntu abe nomshado omkhulu noma oyindumezulu. Into ebalulekile ukuthi kubekhona umndeni wonke, nabangani abasondelene naye afise ukuthi babekhona emshadweni ngoba ekugcineni ukuthi kubungazwa noma kujabulelwe leyo nhlangano yabo bebabili bebashadikazi. Ubukhazi khazi sebengabenza uma isimo somnotho noma isimo semali sibavumile, kodwa akusiyo into ebaluleke kakhulu.

Inhloso yokukhuliswa komntwana womfana ukuthi bakwazi ukuthola izindlela noma izimfundiso zokuthi bakwazi ukuziphatha babe ngabantu besilisa abaqotho. Kusiza ukuthi abafana abancane bakwazi ukuhlonipha, baphinde bahloniphe nabantu abaseceleni kwabo, ikakhulukazi abantu besifazane. Bazi ukuthi umuntu wesilisa wenzani, yini umsebenzi wakhe emphakathini, ekhaya nasendaweni ahlala kuyo.

Umsebenzi owenziwe ogogo nomkhulu kulo mkhosi omkhulu, ukuthi yibo abenza isiqiniseko sokuthi wonke amasiko ayalandelwa. Yibo abenza isiqiniseko sokuthi baya emsamu bayokhuluma nabantu abadala, bakhombise umntwana, baphinde bamethule kwabantu abadala, amathonga. Yibo futhi abenze isiqiniseko sokuthi umcimbi uhamba ngendlela eqondile nangendlela efanele. Baphinde benze isiqiniseko sokuthi baqinisekise ukuthi labo bantwana abasuke bezokwamukeliswa bangabantwana bakhona kuleso sibongo ngampela